Indima ye-customs clearance ekuthuthweni kweempahla ngolwandle yeyokuba kuqinisekiswe into yokuba ezi mpahla zithuthwayo ziimpahla ezisemthethweni na ezingenochaphazela imvisiswano phakathi kwee-country ezimbini.

Ukufumana i-learners licence kubaluleke kakhulu njengomntu osemtsha kuba ke ingakunceda loo nto leyo ukuba ukwazi ukuqhuba imoto ngokunoba semthethweni kwaye nengqesho msebenzi ingakuvulela amathuba apho kuyo.

Bantu bakuthi ndivile ukuba kukho izikhalazo eninazo ngam zokuba kukho umkhwa rhoqo xa ndiqhuba ukuba sifika emva kwexesha emsebenzini. Ibingezonjongo zam ezo, ndithi ke mandithathe eli thuba ndingxengxeze apha kuni ndicele uxolo yaloo nto leyo niyikhalazelayo ndawuthi ukwenza ngcono usukela ngoku.

Kwidolophu endihlala kuyo akukho micelimngeni yomntu oqhuba ibhayisekile. Uyawuthi umntu onebhayisikile okwaziyo ukuyiqhuba alandele imigwaqo yendlela ayiqhube.

Abantu abaqhuba izithuthuthu baye baphephe iimoto kwitrafikhi ngokungena phakathi kwazo ukwenzela bafike kwindawo ababhalele kuyo ngokwexesha.

Ekuhambeni ebusuku ngebhasi kuye kube bhetele kakhulu kunokuhamba ngebhasi emini kuba ebusuku zimbalwa iimoto endleleni. Akufani nasemini apho uhambo lwakho lungatsaleka ngenxa yeemoto ezinintsi endleleni.

Kuloo meko ndingammamela umntu umqhubi we-meter taxi. Kulapho ke ngoku ndizawutshintsha indawo yokuma apho ndinokwazi ubhukisha khona iUber, ndicacisele nomqhubi lo weUber apho mna naye singadibana khona singabonwa ngabantu be-meter taxi.

Iindlela ezingagangathwanga zibachaphazela kabuhlungu gqithi abaqhubi beemoto xa beqhuba imigama emide kuba zibalimezela zibalimazela amavili eemoto kwaye zibamoshela neemoto apha ezindleleni and itsala nexesha lomgama wabo.

Makhelwane, inobungozi ke le yovumela unyana wakho aqhube imoto yosapho nangona engenayo ilayisensi kuba kuyawuthi ngenye imini amiswe ngamapolisa ayovalelwa kwaye nawe mzali wakhe ube kwenkulu ingxaki ngoba umvumele umvumele aqhube imoto umazi intoba akanayo ilayisensi.

Kwakungunyaka ka-twenty seventeen apho mna nabahlobo bam sabhukhisha imoto esuka eRhawutini isiya eThekwini, apho ke sasinalaa nto kuthiwa yi-road trip. Owu kwakumnandi ke khona, lalumnandi elo hambo. Safika sikhuselekile, safika sivisana kamnandi kwamnandi kwaseThekwini ekufikeni kwethu.

Mhlobam, ndikucela ngesihle sihlobo sam phambi koba sihambe ndicela ufake ibhanti lakho ukwenzele singadibani neengxaki apha endleleni.

Aba baqhubi bangalifakiyo ibhanti xa beqhuba baneengcinga or banezikhalazo zokuba amabhanti ayabaxina or ayabakrwitsha kwaye ke loo nto leyo inobungozi kakhulu kuba umntu mhla wangena engozini yemoto imiphumela yaloo nto ingamibi kakubi.

Indima yam njengomhlali osebenzisa iteksi kukuba andivumelani nale nto yenziwa ngabaqhubi beeteksi nangona ukungavumelani nabo kwam kungahambeli ndawo kuba ke oonoteksi baziva bengabantu abanamandla kwaye ke izimvo zam ngaloo nto leyo azihambeli ndawo, nangona nje ndingumntu ongayithandiyo. Into endisuka ndiyenze mvanje kukwehlika kwiteksi endibonayo into yoba sigcwele ngapha kwenani.